Sa mubebi ndi nga si takali na luthihi ndi tshi khou vhona ṅwananga a tshi khou ambara zwikipa zwine zwa vha zwi tshi khou sia muvhili wawe nnḓa na luthihi. Zwino ndi tea u mu sumbedza nga ha nṋe muṋe kana ndi tea u mu vhudza uri zwikipa zwo tou ralo a si zwithu zwine ene muṋe a tea u zwi takalela nga u zwiambara, ene muṋe kha ḓi ṱhonifhe na vhaṅwe vhathu vhane vha vha tsini nae vha ḓo kona u mu ṱhonifha.

Delele ḽi tshi bikiwa hu thoma nga u vhilisiwa maḓi, ha ḓa ha sheliwa ha ḓa ha sheliwa cooking soda nga ngomu hanefho uri maḓi one mane a kona u fhisesa nga maanḓa. Ndi hafho hune ha ḓo kona u sheliwa delele hanefhaḽa nga ngomu, ḽi tshi vho thoma u vhibva zwavhuḓi ha kona u sheliwa lubavhe.

Muthu a ne a vha a khou imisa murundu a so ngo wana pfufhudzo. U swika hafho hune u do wana hu tshi khou ambiwa upfi hu na vhana vhangana vho ri siaho nga uri ene mune u vha a si na tshenzhemo na luthihi kha kha zwithu zwine ene mune a khou ita zwone, ene mune u vha a tshi khou toda tshelede fhedzi.

Dovhi ḽone ḽi tshi bikiwa hu thoma nga u gwagwamisiwa maḓi, ḽa thoma nga u tshi tshetsheliwa ḽi nnḓa, zwezwi madi a tshi khou gwagwamisiwa hanefhaḽa, ḽa sheliwa nga ngomu ḽi so ngo itwa zwipiḓa pida. Then ḽi tshi bvela nnḓa ḽa kona u vha ḽi tshi khou sheliwa swigiri hanefhaḽa, ndi hafho hune vhathu vha ḓo kona u vha vha tshi khou ḽa zwone.

Vhathu vha tshi sedza muthu a ne a vha o ambara zwiambaro zwine zwa vha zwo sia muvhili nnda hii. A vha mu respect, a vha mu ṱhonifhi na luthihi, vha mu dzhia sa muthu a ne ene mune ha di funi na luthihi. Zwino na vhone vha vha khou vha vha tshi khou sedza nga heneyo nḓila ya uri vha so ngo mu funa na u mu ṱhonifha vha so ngo mu ṱhonifha nga uri na ene muṋe ha ḓi thonifhi.

Nwana a tshi nekedziwa dzina, hu thomiwa nga u sedziwa nga maanḓa nyimelo i ne ya vha i hone musi a tshi bebiwa. Ndi hafha hune ṅwana a ḓo kona u nekedziwa dzina ḽeḽo kana if kana hu na munwe muthu o no tou nga vho makhadzi henevha, vhane vha vha tshi khou amba uri vha na heḽi dzina ḽine vha khou ṱoḓa ḽi tshi ya phanḓa, ndi hafho hune vha ḓo kona u nekedza ṅwana heḽo dzina.

Tsha u tou thoma tshine tsha vha tshi tshi khou itea, hu thoma nga u bikiwa. Hu tshi fhedzwa u bikiwa, vhathu hanevho vha luwe lushaka kana lwa wa mukwasha, vha ḓo vha vha tshi khou swika hanefho hani hayani, vha vha tshi swika hu thoma ha vha na muṱangano, ha ambiwa. Ha kona u ambiwa zwa uri vhathu vho dela mini, vhathu vha tshi khou bvisa na dzi tshelede, dzedzi dze vha vha vho langana dzone, vha tshi fhedza vhathu vha kona u vha vha tshi khou takala.

Mashonzha a tshi bikiwa, hu thomiwa nga u tshi tshetshelelwa nyala, ya swela nga nga ngomu hanefhaḽa, ho sheliwa na mapfura. Ha ḓa ha tshetsheliwa maṱamaṱisi, ha kona u da ha sheliwa mashonzha nga ngomu hanefhala. Ha konwa u shelwa maḓi, maḓi na na nyala na maṱamaṱisi, uri zwi tshi ṱangana hanefhaḽa ho sheliwa na muṋo wa tiba. Then zwi tshi fhela zwa vha zwi khou luga zwi tshi khou vhibva zwi tshi khou bva zwavhuḓi.

Zwiambaro zwine nṋe nda zwi funesa ndi mabokhathi. Ri tshi ya kha mivhala ndi funesa muvhala wa black nda dovha hafhu futhi nda funesa muvhala wa green, ndi mivhala i ne yo ḓalesa nga maanḓa kha zwiambaro zwanga zwine nda ṱwa ndo zwiambara duvha liṅwe na liṅwe.

Vhurangaphanḓa hune nda khou vhona hafha hune nda ndi khou dzula hone, ndi vhurangaphanḓa ha vhuḓi nga maanḓa na nga uri vha a ḓi ṋekedza tshifhinga tsha uri vha kone u vha tshi khou tshekha uri vhathu vha khou shothelwa nga mini mahayani kharali maḓi a siho, vha ya kona u ita dza dzi dziṅwe dza dzi nḓila uri muthu muṅwe na muṅwe a kone u vha a na maḓi mahayani.

Zwiḽiwa zwine nda zwi funesa zwa sialala hii, ndi takalela nga maanḓa ndi takalela nga maanḓa mutshaini. Mutshaini u ḓifha lunwe, mutshaini ndi a funesa nga maanḓa na nga uri naho mutshaini u khou ṱanganisiwa na ṋama u vha u tshi khou ḓifha, na musi u tshi khou ḽa wo tou ralo ndi vha ndi tshi khou funela nga maanḓa ndi u funa luṅwe.

Vhuswa ha mukonde ndi vhuswa ha tshiphuthu, vhuswa ha vhutete ndi vhuswa vhune ha vha vhu vhu vhu ho sekena. Zwino muhumbuloni wanga vhuswa ha mukonde, hu vha hu khou ḓa vhuswa hune nda ndi tshi khou vhu ḽa zwikoloni, vhuswa ha vhutete ndi vhuswa vhune nda vha ndi tshi khou vhu ḽa mahayani, ndi vha ndi khou vhu ḽa hayani.

Vhafumakadzi vha ṱuwa vho ambara vha ṱuwa vho ambara vha ṱuwa vho ambara miṅwenda yavhuḓi, vho ambara miṅwenda nṱha na fhasi, vha ambara na malungu vha fhedza vha ambara futhi na vha fhedza vha ambara na na na vha fhedza vha ambara na na na dzi tsimbi hafhaḽa fhasi. Zwino vha vha vha khou ṱuwa vho tshimbila vho ambara zwothe.

Mutshato wone une u vha u tshi khou amba u ṱanganyisa ha miṱa mivhili, wa fhedza wa vha u khou amba uri hu kho thomiwa muṅwe muṱa hanefho nga vhathu vhavhili vhane vho ḓi vhudza uri vhone vhane vha khou ḓo ita muṱa, vha dovha vha ita vhuṅwe vhushaka futhi nga vhone vhaṋe.

Ndi zwa ndeme u thoma mushumo nga thabelo uri tshiṅwe na tshiṅwe tshi itshi itiwa ndi zwavhuḓi uri u vhe u khou thoma u ambiwa na ramakole. Hezwi zwine zwoṱhe zwine zwa ḓo vha zwi tshi khou itea zwi ḓo vha zwo tsireledziwa na ngori roṱhe ro thoma nga u thoma u amba nga ha Ramakole, ro thoma ra mu ṋekedzela phanḓa kha zwithu zwoṱhe.

Ndi nga kona u vha gudisa sa i zwi nṋe muṋe ndi tshi kona u bika hezwo zwithu. Ndi a kona u zwi bika, so ndi nga zwi kona u vha ndi tshi khou gudisa muṅwe muthu uri ene muṋe a tshi kona u bika, u ḓo vha o tou zwi konisa hani na zwithu zwoṱhe zwine zwa vha zwi khou ṱoḓea, ndi a zwi ḓivha hu vha hu khou ṱoḓea mini na mini.

Hai, na luthihi sheḓo a huna zwine ḽa amba zwone kha vhasidzana na nga uri sheḓo ndi tshiṅwe tsha tshiambaro tsha sialala tshi ne tshi tshi ambariwa, ene muṋe u vha a khou ḓivhudza kana u vha a khou ḓi sumbedza zwa uri ene sialala ḽawe u ḽi ḓivha u swika gai. Zwino hai, u ambara ha sheḓo a zwi vhi zwa amba na tshithu na tshithihi kha vhathu vha tshifumakadzini.

Kha muthu wa munna u tshi ambara u tea u ambara marukhu mahulwane, wa dovha wa ambara futhi na tshithu tshine tsha vha tsho u thivhedza na nga ntha. Ndi hezwo zwine na musi u tshi khou tshimbila, u ḓo kona u vha u tshi khou nekedziwa ṱhonifho, muthu muṅwe na muṅwe u ne wa vha u khou mu fhira u ḓo vha a tshi khou ṱhonifha.

Zwine vha thoma nga u ita zwone ndi zwauri hafho hune vhana vha vha vha hone, a hu na zwipuka zwine zwa ḓo dzhena futhi hu vhe hu na mavhone a ne a ḓo vha a tshi khou kona u vhona zwa uri hu khou dzhena nnyi, hu khou bva nnyi na vhathu vhane vha ḓo vha vho linda hanefho tshifhinga tshoṱhe.

Musi muthu a tshi khou yo u maliwa, muṱa woṱhe u tea u vha u vha u hone. Zwi vha zwi khou sumbedza na hanefho muḓi hune a vha a tshi kho yo maliwa hone uri muṱa wau u na, u a kona haa u tsireledza kana muṱa wau kana ha itea mini kana ha itea mini vha ḓo kona u ri vha vha khou dzhia sia lau iwe muṋe.

Khoso dzine a dzi na mushumo ndi dzikhoso dza Arts ndi uri dzikhoso dza Arts dzo ḓalesa nga maanḓa na vhathu vho ḓalesa vho ita u dzikhoso dza Arts vhane a vha kho wana mishumo.

U ya wana muthu o dzulesa nga maanḓa na vhathu vho no amba Tshivenda a tshi a phanḓa a dovha a ḓo lwisana kana dzulesa nga maanḓa na vhathu vho no amba Tshizulu zwino a tshi amba ene muṋe ha tsha zwipfha musi a tshi kho ṱanganyisa dzinyambo.

Ine ku kuamvelele kwa mbingano kune kwo tanganyiswa ndi zwenezwi zwine zwa musi vhathu vha tshi ṱangana fhethu nthihi vha tshi ḓa vha ima hafho getheni zwivha zwi hoṋe kha dzi tshaka dzoṱhe vhathu vhoṱhe vha ḓa vha ima hanefho getheni vha ḓa vha vulelwa nga tshelede kana ngo amba zwori vha kho ṱoḓa mini zwivha zwi hoṋe kha dzitshaka dzoṱhe.

Zwine nda nga thoma nga u ita ndi nga dzhia founu yanga nda dzhena kha internet nda sedza zwo zwiḽiwa izwi zwi bikisiwa hani ndi hafha hune nṋe muṋe ḓo vha ndi tshi kho kona u vhona zwori uri ndi zwi bike ndi ḓo zwi bika ndo to itisa hani nda itisa hani.

Ee ndo no ḽa thophi yo bikwaho minyanyani ya vha i tshi kho ḓifha nga maanḓa i vha i tshi kho ḓifha nga maanḓa, na muthu a i bikwaho ya o i bika to uvha a kho to zwiḓivha zwo ene muṋe zwori a tshi bika wa ita zwi bikisa hani yovha i tshi kho ḓifha nga maanḓa.

Fesheni ine nda sa i pfhesesi ndi heyi ine ya khou ḓa zwino ya vhathu vho tshimbila vho ambara zwithu zwi pfhufhi pfhufhi u ḓo wana vhaṅwe vha kho tshimbila vho to ambara zwithu zwo no to nambatedza nga nṱha a thi zwi pfhesesi na luthihi.

Ee, hai ḽone delele mara ḽi tea u vha hone delele kharali zwi tshi kho itiwa fhano Venḓa delele a ḽi ngo tea u sala kana hu tshi kho to pembelwa mini kana hu kho to pembelwa mini delele ḽi tovha ḽi hone tshifhinga tshoṱhe na ngori ndi zwiṅwe zwa zwiḽiwa zwine na rine ra vha ri kho ḓi hudza ngazwo.

Dziṅwe dzi nḓila dza siala dza u bika dzine dzavha dzi hone hafhanoni rivha ri kha ḓi bika zwezwi zwo koḓela nthu, zwo koḓela muroho ri tshi bika muroho a ḓi koḓeḽiwa na u u guisa mavhele ri tshi ḽa zwa muṱuku na zwone zwi kha ḓivha hone.

Tshitori tshine tshavha hone ndi kha Muvhango zwiambaro zwa sialala zwi vha zwi hone zwa ambariwa zwavhuḓi haningei vha tshi ṱoḓa vha tshi ya Venḓa zwivha zwi hone zwiambaro zwa sialala zwi ambariwa zwi tshi kho ambiwa na nga zwithu zwavhuḓi haningei.

Kharali hu na dzikhomba kana vhana vha tshi kho bva u ya hogoni vha tshi vhuya hu a lugiswa zwiḽiwa zwa sialala hanefhaḽa na zwiḽiwa zwezwi zwine ra vha ri tshi khou ḽa zwone zwino.

Dzinyambo dzine ndo ḓowela nga maanḓa u dzi ṱanganyisa ndi Tshivenḓa na luambo lwa English ndi uita ndi tshi zwi ṱanganyisa zwezwi ndi tshi kho amba ndo zwo ḓowela zwi ndo to zwi ḓowela na musi ndi tshi kho amba athi shata zwipfa zwavhuḓi zwori ndi khou zwi ṱanganyisa.

Nḓivho ine ndavha nayo nga mvelelo ye nda fhiwa yone nga makhulu wanga ndi a u bikisiwa zwiḽiwa zwezwi zwine zwa zwi tshi khou bikiwa nga musi zwezwi kharali hu na mishumo zwo ri ṱanganisa mini na mini zwitshi bikisiwa zwi bikisiwa hani na musi muthu a tshi zwi wana a tshi swika u woto swikisa hani.

vhurangaphanḓa ha zwa sialala a zwi ngo tea u ṱanganyisiwa na zwine zwa kho itea zwino na ngori sialala ḽi ḓo xela zwi ḓo sala zwi si tshavha hone na vhathu vhane vha ḓo ḓa zwezwo rine ri no fhira hafha shangoni vha ḓo sala vha sa ḓivhi na zwori rine ra ri tshi to zwi itisa hani kha sialala ḽashu.

Zwine nda ḓo ita ndi uri ndi ḓo wana makhadzi wanga na vho malume nda ṱuwa navho vho fara tshinefu na maḓi ra swika haningei ri tshi khou amba ritshi kho amba navho zwori ndi kho livhuwa uri vha kona uri nṋe ndi kone u wana mushumo ndi fhedze ndi sie ndo phasela hanefhaḽa. Ndi fhedze ndi sie ndo vha livhuwa zwoṱhe ndo ndo kona u sia na zwithu zwoṱhe zwine nda ndi kho zwi si hanefhaḽa zwo no tonga maḓi, ndi vha siele ndo vha hule ndo vha siela na dzi vha siela vha tshi kho nwa na na dzi bia haningei ndo vha siela zwone.

Zwiambaro zwa sialala kharali ndo zwiambara nṋe ndivha ndikho ḓipfha ndi muthu wa nṱha ndi kho ḓipfha ndi muthu ane ndo ndi a takalela sialala langa ndi a kona u zwi ambara ndi sokho shona na u shona ngori ndi sialala ḽanga ndo aluwa ndi tshi zwi vhona ende futhi ndi ḓo dovha nda isa phanḓa na zw iambara na uri na vhaṅwe vhathu vha kone u zwi vhona vha sale vha tshi zwi ambara sa zwezwi rine ro no ṱuwa.

Zwine nda nga kona u amba zwone ndi zwa uri i can speak, ngiyakhulumanga, ngiyathetha, ngi ya vulavula, ndi dzinyambo dzedzi dzo fhambana .

Malabi ane a vha a hone ane a dzula a hone nga maanḓa ndi miṅwenda. Miṅwenda ivha i hone tshifhinga tshoṱhe, miṅwenda ivha i hone na vhathu vhane vha vha khou rengisesa malabi vha rengisa nga maanḓa miṅwenda na ngori vhathu vha fhano Venḓa vha vha tshi khou rengisa yone miṅwenda.

Kha vhupo hanga zwiambaro zwine zwa vha zwi khou ambariwa minyanyani hu ambariwa zwiambaro zwa sialala, niḓo wana vhathu vho ambara miṅwenda vho ambariwa na mindontshi ngeno vhaṅwe vha vha vho ambara nadzi suthu, vhaṅwe vho ambara uḓo wana na hoyu wa mufumakadzi ane a khou tshata o ambara na shira. Zwino huvha ho ambara zwiambaro zwezwo, ngeno havha vhane vhavha vho fhelekedza wa mufumakadzi uḓo wana vho ḓi ambara na zwiambaro zwo metshisanaho zwo no tonga miṅwenda, huvha ho ḓala vhathu vhane vha vha vho ambara zwiambaro zwa sialala huvha ho ambariwa zwiambaro zwa sialala.

Vhaswa vha musalauno a vhavhi vha ambara zwiambaro zwo fanelaho naluthihi, vha ambara zwiambaro vha vha vho bvisela muvhili nnḓa uḓo wana muṅwe o ambara tshiambaro uvha o tou ambara nṱha fhedzi fhasi a songo ambara tshithu, avha koni nau ambara na zwiambaro zwa sialala. Vhaswa vha zwino avha vhavhi vha kona no u ambara na zwiambaro naluthihi, avha koni u ambara na zwiambaro na zwezwi zwine zwa vha zwi tshi khou ambariwa zwino zwa zwa zwa madzhini henea, uḓo wana na madzhini a hone o kherukana na zwiambaro zwikipa zwoṱhe zwezwi zwo ḓi ṅwaliwa na zwithu zwine zwavha zwi tshi khou semana.

Zwiambaro zwine vhanna vha nga zwiambara vha vhonala sa muthu o ṱhonifheaho zwavhukuma, ndi zwiambaro hezwiḽa zwa marukhu ane hango kheruwa naluthihi uḓo wana vho ambara na hemmbe dzavhuḓi dzo aniwaho, vha fhedza vha ambara na miṅwadzi huna miṅwadzi heneiḽa ye ya itshi ambariwa nga vhathu vha kale heiḽa miṅwadzi ndi yavhuḓi nga maanḓa, vha ambara na miṅwadzi. Tshienda uḓi tou ambara tshetshiḽa tshienda hetshiḽa tshe tshi nothi hezwi zwienda zwa zwino zwo zwine zwavha zwi nama zwina mabuli hoṱhe, uḓo wana huna zwienda zwavhuḓi zwine zwa vha zwi tshi tonga zwi long nose, zwienda zwine namusi muthu o ambara uvha a khou tou sedzea sa muthu wa vhukuma.

Tshi taila tsho shanduka nga maanḓa nga zwiambaro zwine vha vhathu vha vhafumakadzi vha ambara zwone, zwa zwino vhathu vha vhafumakadzi vha tshi ambara zwiambaro a vha tsha ambara dzi rokho hedziḽa khulu khulu dzine dzavha dzi tshi ambariwa haningei nga zwifhinga zwa kale, vha vha vho ambara zwithu zwipfhufhi pfhufhi zwine namusi a khou tshimbila ua kona u muvhona zwauri hoyu muthu o ambara mini nga ngomu. Zwino vhathu vhane vha vha khou ṱhonifhea vhafumakadzi ndi vhathu vha kale vhane vha vho ambara zwiambaro zwihulu, zwine zwavha zwi tshi khou vha fara zwavhuḓi na muvhili wavha zwi khou vha fara zwavhuḓi.

Kharali vhana vha lovhelwa nga vhabebi, muthu ane a tea u mudzhia wo tou thoma ndi makhulu vha vha makhulu, makhulu ndi vhone vha vha vho alusa vhabebi ndi vhone vhathu vhane vha ḓo kona uvha ṱhogomela zwavhuḓi ndi vhone vhathu vhane kharali vhana vha tshi khou ṱoḓa tshithu vha ḓo kona uvha ṋekedza. Sa izwi vho na riṋe vhaṅwe ro ḓi aluwa na makhulu ndi vhathu vha vha tshi dzula vha tshi ri fara zwavhuḓi, kharali ra ri tshi khou shaya tshithu vha vha tshi ri ṋekedza, vha ri ṋekedza zwithu vha songo vhuya vha ṱwa vha tshi gungula nau gungula, vhomakhulu ndi vhone vhathu vhane vha nga fara zwavhuḓi vhaṅwe vhana.

Kharali mufumakadzi o lovheliwa nga munna wawe, zwithu zwa utou thoma zwine zwa zwi khou itea muṱani ndi zwa uri vhana vhana vhone vhaṋe vha tea utea u zwiḓivha zwa uri khotsi avho avha tsheho nga tsini, kharali huna ṅwana muhulwane utea uvha ene ane a ḓovha a tshi khou tsa nṱha na fhasi uitela uri vhaṅwe vhana vha kone uḽa. Sa izwi sa zwifhinga zwa kale vhanna hovho hu vhone vha vha vha tshi vha vha tshi khou ṱoḓa hanefho muḓini kharali vha vha vho lovhelwa, atea uvha o sala o farisa utea uvha a ṅwana muhulwane ane avha a tshi khou ṱoḓela vhana zwiḽiwa, a tshi khou ḓi thusana na mubebi wawe hoyo o salaho a eṱhe.

Zwithu zwine zwa ḓi thusa muthu wa mufumakadzi uri a si humbulese nga ha munna wawe ndi vhana vhawe, uvha a tshi khou a tshi khou ṱhogomela vhana vhawe kana huna mushumo une avha a tshi khou iita, ndi hezwi zwine a ngasi kone u tovha a tshi khou humbulesa nga munna wawe tshifhinga tshoṱhe.

Tshiṅwe tsha utou thoma tshine mufumakadzi kharali o lovheliwa nga munna tshine hango kona hango tendelwa u tshi ita, ndi u wana muṅwe munna hu sathu fhela tshifhinga tshihulwane hezwi kharali munna a lovha hu sathu fhela na ṅwedzi wa wana muṅwe mufumakadzi a tshi ana muṅwe munna futhi ane avha a khou seisana nae, zwivha zwi khou vhudza vhathu vha lushaka na vhathu vhane vha vha mubebi wa wonoyo mufumakadzi uri namusi hoyo wa munna asa athu u lovha houḽa muthu avha a tshi khou ita atshi seisana nae. Na zwauri muthu wa munna o lovha muthu wa mufumakadzi ene avha a khou thoma u shengedza vhana, na zwone zwivha zwi songo tendelwa naluthihi asi zwavhuḓi.

Tshifhinga tshine tsha tovha hone anga na ato ima ṅwaha woṱhe, kana kharali zwi tshi konadzea sa miṅwedzi ya rathi ato ima miṅwedzi ya rathi asa athu u wana muṅwe munna, hezwo zwi ḓi thusa uri a kone uvha na tshifhinga tsha uri a kone uvha a tshi khou a tshi khou humbula nga ha munna wawe o musiaho. Sa izwi uri kharali a wana muṅwe tshifhinga tshe tsho ngau ṱavhanya a ngasi tsha kona no wana na tshifhinga tsha uri avhe a khou lilela houḽa munna o musiaho.